Ndingamcebisa ukuba angabi saqhubekeka nesicelo sakhe ngoba kaloku ikhredithi ingakufaka ematyaleni anzima.

Abantu badinga ikhredithi kuba bengenamali ngalo mzuzu, ikhredithi inceda ngento yokuba uyakwazi ukuthenga into uyibhatale ngelinye ixesha.

Ndingavuya kakhulu xa ibhanki inosikhaba isicelo sam kuba loo nto leyo ithetha ukuthi andizokuba sematyaleni.

Uphatha isazisi sakho, ubungqina bendawo, ohlala kuyo kunye nemali ebizwa yiloo bhanki ukuvula iakhawunti.

Ikhadi ledebhithi lenza lula ukuthi ufikelele kwimali yakho esebhankini. Inceda ngokuba ungakwazi ukuthenga izinto kwi-intanethi utsale imali ubhatale nezinto ozithengayo ngalo.

Ayonto ilungileyo kwaphela ngoba isazisi sisodwa sifanele.

Ndingothuka kakhulu ngoba kaloku kule mihla ixhaphake kakhulu into yokunyamalala kwemali kwiibhanka zabantu.

Ndingangena ngaphakathi ebhankini ndiyobika okwenzekileyo, bona bazawukwazi ukuba benze ntoni na emveni koko.

Ndingamcebisa ukuba avule iakhawunti yebhanki kwibhanki eneentlawulo eziphantsi ukwenzela ukuba ayibone imali yakhe kakuhle.

Ndingacela ukuba umntu andibhatalele loo bhotile yamanzi, emveni koko ndimthumelele loo mali bendiza kuthenga ngayo loo bhotile yamanzi.

Ndingangena ngaphakathi ebhankini ndiyokubuza kuba kaloku bekumele bakwazi konke okwenzekayo kwiakhawunti yam.

Mna ndithanda ukusebenzisa ikhadi kuba kukhuselekile kunokuba uhambe esitalatweni uphethe imali.

Nam ndinako ukungazithembi iibhanki kuba kaloku imali iyakwazi ukunyamalala kwiakhawunti yomntu ube ungakhange usebenzise ikhadi lakho le bhanki.

Tamkhulu, ibalulekile kakhulu into yokugcina imali yakho ebhankini. Ebhankini imali yakho ikhuselekile, ungayijonganga nangaliphi na ixesha kunomyayi wakho.

Ndingambuza ukuba yeyiphi na leyo bhanki ngoba kaloku ngokolwazi lwam umntu oneminyaka engaphantsi kweshumi elinesibhozo iakhawunti yasebhankini ivulwa nomzali.

Imali ungayifaka kwiakhawunti yebhanki yomntu ngokusebenzisa i-ATM okanye ungene ngaphakathi ebhankini okanye usebenzise unomyayi wakho.

Ukuvula iakhawunti yebhanki ngeintanethi kuyafikeleleka kakhulu ngoba ungayenza nangaliphi na ixesha, naphi na apho ukhoyo.

Ngokoluvo lwam, ewe, oku kulungile. Kwenzele ukuba iibhanki ziqhubeke neenkonzo zazo kwaye zikwazi ukubhatala abasebenzi bazo.

Iakhawunti yetshekhi ikuvumela ufikeleleke kwimali yakho nanini na, nangaliphi na ixesha uyidinga.

Ndinomdla wokuvula iakhawunti eza kundenzela inzala kwaye bendifuna ukubuza iimfanelo zayo le akhawunti kunye neenzuzo endiza kuyifumana xa ndithe ndavula olu hlobo lweakhawunti.

Ngokoluvo lwam kulula ukuvala iakhawunti yasebhankini kuba kaloku akukho zimpepha zidingekakeyo. Ungabafowunela okanye uye ngqo ebhankini ubacele ukuba ufuna ukuvala iakhawunti yakho.

Kolu hlobo lweakhawunti kunyanzelekile ukuba ube nenkunzi. Ibhanka ikunika ukhetho ofuna igcinwe ngalo imali yakho umzekelo iinyanga ezintandathu unyaka okanye iminyaka emibini. Inzala yemali yakho uye uyifumane xa kuthe kwaphela elo xesha ulibekileyo.

Kolu hlobo lweakhawunti uye ukhethe ixesha ofuna imali yakho yongiwe ngalo. Xa kuthe kwenzeka ukuba ufake isicelo sokukhupha imali ngaphambi kwexesha, ibhanki iye ukohlwaye kakhulu ngohlobo lokuba inzala uye ungayifumani okanye ufumane inzala encinci.

Mna andiyiboni lukhona ukhuseleko ngokubhanka ngekhompyutha kuba kaloku abantu balahlekelwe yimali mhla nezolo. Unganikeza umntu iinkcukacha zakho ezimbalwa ubone ngemali yakho ingekho ebhankini.